Urhulumente angaqinisekisa intokuba uluntu liwabizwa kwiintlanganiso zokubuyiswa komihlaba kwaye babe nelungelo lokunikezela nangezimvo zabo.

Andivumelani nale ntetho ibhalwe apha, ngokuba abantu abaphangela ezifama basebenza kakhulu kwaye amandla abo aye aphele phaa. Unobangela babe ngabinazo iimfundo kungenxa yendlela ekwakuyiyo ngexesha leApartheid nongabina zindlela zokuqhubekeka nemfundo. Leyo into akumele uba iyabachaphazela babangela ukuba bafumane iimvuzo eziphantsi.

Ndingacebisa ukuba abantu baziqhelisanise okanye kubekho izinto ezifundisa abantu ngeendlela zokugcina ukutya njengokutya okunkonxiweyo kunye nokutya okukhenkcezisiweyo. Leyo iyenza uba ukutya kuhlale ixesha elide kwaye kungonakali msinya.

Njengomfama ndingaqinisekisa into yokuba umhlaba wam kwahleli nje ufumile kwenza uba xa kufika iimini zeembalela imfuyo yam ihleli inawo amanzi ngawo wonke amaxa ide iyophela.

Ewe, ewe, kulula ukutyala umbona ngokuqhelekileyo kuthathwa lula kubaqalayo ngakumbi xa kutyalwa ngqo emhlabeni. Nangona kunjalo ezinye izinto ezifana nokulungiswa kumhlaba, ubunzulu obufanelekileyo bokutyala kunye nokudluliselwa kwepholeni kunokuchaphazela impumelelo yesityalo sakho sombona.

Bonisa amandla ezolimo njengoshishino oluhlumayo oluvelisa izinto ezintsha endaweni nje yokuba ngumsebenzi wesiNtu. Gxininisisa imiba yoshishino, qaqambisa amathuba angekhoyo efama kunye nokwandisa ubuxhakaxhaka bokuphucula ukulima.

Ndingothuka ngoba kaloku mna ndiyazi ihagu yakhwela ihoko ngaphandle ihlale ngaphandle. Ndingothuka kakhulu okokuba inokuba yenziwa njengesiloqabane esihlala phakathi endlini.

Okokuqala ndingathi umntu makalungise umhlaba, umhlaba wakhe xa etyala funeka ube kubunzulu obufanelekileyo kunye sesithuba kunye nokuqiniseka nokuntshula kwembewu. Ukulungisa umhlaba ngokufanelekileyo kuquka ukulima iintsimi, ukulungisa ngelitye likalika nomgquba nokususa zonke izityalo. Xa utyala sebenzisa isixhobo sokutya nokusebenza ngesandla okanye ngomatshini uqinisekise ukuba imbewu ityalwe kubunzulu obuchanekileyo, i-inch eyihafu ye-inch yomhlaba opholileyo nfumileyo kunye ne-inch eyi-one comma five kumhlaba ofudumeleyo nowomileyo. Kunye nezithuba, kubekho izithuba xa utyala umbona mhlawumbi i-inch eyisithobba ukuya ku-twelve ukuqelelana ngokulandelelana kwanokukhula kubalulekile kwisivuno esihle.

Ndicela nithobela imisindo yenu, le yintombi yam kwaye andinqweneli into okuba ayenze into angayithandiyo aphele eyeka esithubeni njengokuba ixesha lihamba. Mna ndicebisa into yokuba sibayekeni abantwana bethu benze izinto abazithandayo ngoba ukuba siyabanyazela benze izinto ebangazithandiyo sizophela sibabhekisela kude kuthi kuba sifuna benze unothanda wethu.

Into yokuqala efikayo engqondweni yam kukulungiswa kweendlela, iindawo ekuhamba kuzo iimoto kunye nabantu ukwenzela uba kungabikho ziingxaki xa kukho iimvula abantu babe nokwazi baqhubekeke nobomi babo njengesiqhelo.

Into ethi qatha kuqala ngamahashi yinto yokuba ndandidla ngobona amahashi esebenziswa kudala emitshatweni apho umtshakazi akhwela khona ukuya ecaweni, kodwa ngoku ayasetyenziswa kwinto ekuthiwa yi-race yesilungu.

Umalusi makaqinisekise ukuba zonke iigusha zakhe zinazo zonke amayeza ekufanele abanazo bajonge nezi zigulo zokuqala iziqale zivele xa igusha igula inebhula.

Ukuqinisekisa le ndawo uphangela kuyo nosebenza kuyo ihleli icocekile ngokuba indawo engacocekanga ayinikisi mdla iyatshafisa.

Ndingavula isitolo sokuba ndithengise lo mbona ngamaxabiso afikelelelayo ebantwini kwenzela babone ukuba umehluko phakathi kulo wam umbona kunye nalo usesitolo unjani okanye ndidibane noosomashishini bezitolo ndithengisele bona.

Bendingathanda ukuba umakhelwane azivalele iihagu zakhe ngokuba uthi xa umkile uphangele njengoba zingavalelwa zize zizongena kum eyadini zimoshe, emva koko kufuneke kwamna ndilungise lo mmoshakalo wenziwe ziihagu zabo. Ukuze sihlale sonwabile singoomakhelwane abavanayo.

Ulimo lwemveliso lwenze umntu ahlale ecocekile ngawo onke imihla kungabikho zingxaki ezinintsi emizimbeni ezimenza kwinto yokuba aquqe ebuyelela koogqirha.

Ndingavula iintlanganiso kanye okanye kabini ngenyanga ukutsala uliso lolutsha kwenzela uba babone uba umntu funeka nezinto akwazi uyenza ngesandla aphinde akwazi usebenza. Abone nento okubana kule akwazi uyenza ngesandla ungavuza umvuzo nakuyo.

Imfuyo yakho uzoyibona ngokuqala ingafuni ukutya nokuba izibhekelise kwezinye. Zizigulo zokuqala eziye zibonakale.

Amazwe amanintsi athenga izivuno apha eMzantsi Afrika kuseGermany, iBrazil ukuzikhankanya ezimbalwa zikhona nezinye ukuphelelwa kwezi ziyi-two.

Imvula eyenza izikhukhula iba nefuthe olukhulu kakhulu ngoba yenza isivuno sihambe kunye namanzi xa seyigalela kakhulu kodwa xa iyimvula eqhelekileyo ibangela uba isivuno ihlale inamanzi ngawo wonke amaxesha. Ikhule kakhulu ibe ntle ukodlula esi sasezitolo.